Ntho ya pele fela ke tlo kopa hore tjhelete eo bae fumane ha base ba na le dilemo tse mashome a mararo. Ke bua ka bana ba ka jwalo. Lebaka, bana ke batho ba bapalang ka tjhelete haholo ha ba fumana monyetla. Ke na le bana ba bararo. Nka thabela hore e mong le e mong le e mong tjheleteng eo ya ka eo e ke tla beng ba kgethetswe hore ba sale le yona a thole twenty percent ya tjhelete Eo. Twenty percent eno ya hae ke be ke ba behele di pehelo hore motho ka dilemo tseo tsa hae tse thirty a fuwe ten percent, ten percent e ngee e thole ka morao ka lebaka la hore tjhelete e ngata e etsa batho ba etse diphoso.

Ke moo o nkang qeto ya ho bolokelwa ntho tsohle tse bohlokwa ho wena jwalo ka ntlo, koloi le thepa ya hao ya ntlo mohlomong bo di-watch le di-ring jwalo jwalo. Ke mo e tlang hore ha mohlomong koloi ya hao utsuwe o tla tla patalwa ke insurance o tla beng o sebedisana le yona. Eo patale kapa eo rekele koloi e nngwe le ntlo feela jwalo. Ha ke ya tjha, ka nako enngwe akere ntlo ha kgone ho utsweya empa e ka tjha o lahlehelwe ke thepa ka hare. ke pehelo ya hore o kgone hore o seke wa qala fatshe fatshe. Mara o be le tjhelete ya hore o reke dintho tseno hape hape botjha.

Motho a itshebetsang yena o tla tlameha ke ho patalla thuso ya hae ya bongaka tjhelete e felletseng hobane ha se na company e tla tlang mo thusa mohlomong ho ntsha boleng bo itseng. Ha yena a na tla qetella.

Tjhe, nnete fela ke mokgwa o motle haholo ho boloka tjhelete hobane o tlo , ha fela mahlakore a mabedi a tshepahala mohorisi le mohiri. Ke kgwebo eke keng ya ba ya fela ebile le mohorisi le ha kaba mohlomong a ikela bo ya batho. Bana ba hae ba ka kgona ho tswela pele ka kgwebo ya hae eno. Ha fela baka tshepahala bathong ba ba hirisetsa le bahiri ba tshepahala. Ke kgwebo e ka hodisang bana kaho fapana.

Tjhe nnete fela ke hore ha ke soka ba ke feta tekano kapa ke ke kopa dithuso tsa hofeta tekano e bankeng ya ka nnete. Jwale ho tlaba thata hore nka araba ka ntho ke sa tsebeng ka nnete nnete hobane ha keso kaba ke fihlela moo.

Jo ke ne ke thabile haholo, ke ne ke thabile haholo ho Capitec e le ya nkadima tjhelete e lekanang le twenty thousand ranta ka patala OK. Ne ke nkile T V. Ke ne ke na le bo dikoloto tsa dishopo tsa diaparo ka ka ka patala batho ba Modimo, ka ka ka kaba hantle dibukeng. Ke ile ka patala ka ba ka sallwa. Thabo e kalo sho.